Imirorho isiza abafundi ngokuthi njengobana sazi ukuthi isimo somnotho senarheni yekhethu le asijami, asikajami kuhle. Eminye imindeni ayinakho ukudla abafundi bayesikolweni bangakadli. Manjesi-ke nabathola imirorho esikolweni bakhona ukuthola ukudla okunomsoco, ukuze bakhone ukuthi nabayokufunda ngetlasini bakwazi ukulalela nokutjheja izinto ezenzakala ngetlasini. Begodu imirorho igcwele imisoco efunekako ebantwini abasakhulako njengoba abafundaba nabadla imirorho le, amasotjabo womzimba abanamandla begodu abagulaguli esikhathini esinengi. Kuyabasiza ukudla imirorho le abafundi ngoba imisoco etholakala emrorhweni isiza iIngqondo zabo ukuthi zikhule ngendlela efanelekileko begodu zibambe ilwazi lula.

Mina ngowami umbono ngibona ngasuthi, umndeni ngamunye uhlala begodu osebenza ngemaplasini ungaba namalunga amahlanu. Isizathu sokuthi ngithi amalunga amahlanu, kungombanyana ngibona ngathi lokho abakurholako emaplasini, nanoma kukuncani kangangani nakubababantu abahlanu bahlanganyela, nabasele bahlanganisile lokhu abanakho bayakghona ukuthi baziphilise njengomndeni. Bangatlhagi bakhone nokuthenga ukudla okuzobanela isikhathi eside. Begodu ngibona ngathi abantu abahlanu, linani elirerhe for abantu ababerega ngemaplasini begodu bahlale khona.

Liqakatheke ngokuthi ihabhula linemsoco elinayo esiyitholako nasilidlako njenge-fiber. I-fiber iphezulu e-apuleni and then i-fiber le irhelebha ngokuthi nawuyidlileko isiza amathumbu ukugaya ukudlokhu esikudlileko nokuthi kukhambe kuhle ngendenapha. Kungabi nala kujama khona, or mhlambe la kuvaleleka khona bese umuntu azithole sele aparelwe. So ihabhula line-fiber leyo, iyarhelebha kuthi nawulidlileko lirhelebha indeni ukuthi iberege kuhle. Kwesibili, ihabhula njengoba sazi ukuthi siyaliluma, siyalihlafunya lirhelebha amazinyo, lirhelebha amazinyo, lirhelebha ukugcina amazinyo askune. Njengesitjho lesa sesikhuwa esithi i-apula ngelanga likusa kude nodorhodera.

Awa, ayibonakali imizamo karhulumende yokukhuthaza abomma bona bazibandakanye kwezokulima, ngombanyana azange khengibone ihlelo elinqophe abomma, elenzelwe abomma likarhulumende ukuthi bangene kwezokulima. Nasibona kumabonwakude, nasibona kumabonwakude amahlelo karhulumende, lawa abawaveza kumabonwakude, esikhathini esinengi kuba babantu bembaji nabantu abamhlophe, abomma asibaboni balapho. Begodu bekosele sikhuthale nasibabona bakhona bakwezokulima abomma, ebesele bangaphakathi, manjesi-ke azange khengibone ihlelo likarhulumende eliya kibomma lithi, bomma yenize.

Enye yeendlela zokuvikela amanzi asemadamini wabosomaplasi nakutjhisako. Ngombono wami, mina bengithi akavalwe amanzi la ngeplastiki phezulu, kutholakale iplastiki ekulu avalwe phezulu amanzi la. Kuthi umtjhiso lo nawufikako athi utjhisa amanzi la, amanzi lawo angitjho ayokufuthumala atjhise, bese abhalelwa kukhuphuka ayephezulu. Ahlale avalwe yiplastiki ayobetha phezu kweplastiki abuyele ngaphakathi kwedamelo, kokuthoma. Kwesibili, kukuthi eqadi kwamanzi la akutjalwe iintjalo ezizokubamba amanzi kube ngathi kuba mdzwele, njalo amanzi la akakazi ukutjha msinya nakutjhisako, iye.

Ngokubona kwami iye, abomma bayakuthanda ukulima, ngombanyana esikhathini esinengi nawuqala emakhaya abomma ngibo ababa netoni ngejaradeni la balima khona izinto ezifana nomrorho, amatamati namazambana. Abomma batjhoda ngethuba lokungena kulezi zokulima. Begodu bangakuthabela ukungena ezintweni zokulima, ngombanyana neenkolweni la ekuneentoni khona, balima khona ukudla, esikhathini esinengi abantu ebavamise ukUberega lapho bomma.

Isithelo esingumengu namkha umengu uhloma ehlobo. Ukhula ehlobo unobangela kukuthi ngesikhathi sehlobo kunezulu elinengi begodu isihlahla somengu sitlhoga amanzi amanengi. Manjesi-ke ehlobo kuna izulu khulu, okwenza ukuthi isihlahla sikhone ukuthola amanzi aneleko. Kwesibili, isithelo esimengu sikhula la kutjhisa khona, manjesi-ke ehlobo kutjhisa kamnandi umengu ukhona ukukhula kuhle ehlobo.

Kokuthoma ngingathintana nehovisi zezobulima langekhethu ngiyofuna irhelebho namkha bangkhombise indlela ukuthi ngithathe maphi amagadango ukusuka la ukuyaphambili.

Kubangelwa kukuthi abantu abakwazi awukazazisi ebantwini awukaka khankhasi uzibonakalise ebantwini ukuthi bantu bekosi ngithengisa nakamabele nekoroyi. Manjesike kosele unande uzikhankasa uzazise ebantwini ukuthi uthengisa nanzi izinto bazokwazi bonyana nabafuna iintwezi batjhinga kuphi.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esimhlophe ngiso esaziwako khulu khudlwana kunalesi esibovu, ngakho-ke ngithi esithengwa khulu ngilesi esimhlophe.

Ngokubona kwami iSewula Afrika ibhalelwa kuzitjalela ekoroyi ngokwabo ngobanyana abosomaplasi nabantu abalimako umbuso awubanikeli irhelebho ukuthi bakghone ukuthola iinsiza ezizobarhelebha ukuthi bakwazi ukulima ikoroyi leyo ezingeni lapho ezokukhona khona ukuthi bayithengise idliwe khona enarheni yekhethwapha. Ngakho-ke mina ngibona umbuso ongurhulumende kukungiwo ongarhelebhiko abalimi ukuthi bakghone ukuthi bazitjalele iinkoroyezi begodu zithengiswe khona ngekhayapha.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu angisayiboni eentolo kugcwele ipuphu yesiphila esimhlophe kwaphela eentolo.

Awa, akusiliqiniso ngombanyana bakhona abantu abakerega e-ZCC nange-Gauteng. Bakhona nabantu abadla ipuphu yamabele ngeenzathu zokuthi bafuna ukuthuthukisa ubujamo babo bepilo. Ngakho-ke akusiliqiniso ukuthi nakafuna ukuthi athengise ipuphu le aye ngeLimpopo asikho isidingo nange-Gauteng ungayithengisa ipuphu leyo.

Mina bengathi gubha ipitsi namkha i-borehole ukghone ukuthola amanzi lawa angaphasi komhlaba bese amanzi layo nakuthoma kwasahlasela isomiso ahlala khona ngoba uwakhipha ngaphasi kwehlabathi bese-ke unisela ngawo ke, bese uzokukghona ukulima uqhubekele phambili.

Iye, iye ngiyavuma ukuthi awa nesiphila esivunwa ekhayapha sithunyelwe kwamanye amazwe singawaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha ngoba nanyana kuyini nanoma kukuncani kangangani esikghona ukukwenza ukuthi sithuthukise umnotho weSewula Afrika koke kurerhe kungasiberegela, manjesi-ke ngithi awa nokuthengisa isiphila kwamanye amazwe kungawuletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha ngombanyana kuyokuvuleka amathuba womsebenzi kulabo ababerega eplasini lelo.

Kokuthoma thola indlela yokuphakethela izinto zakho zibe nelogo ziqakaleke kuhle zibe semgangathweni oberegiswa ngabanye abosomaplasi abathengisako. Kokuthoma kosele utlole phasi ibhizinisakho ukuthi ingani, bese-ke uthatha amaphephakho lawo uya eentolo uyozithula ukuthi ungubani uthengisani nokuthi kubayini kosele bathengise umkhiqizwakho, bese-ke uzakuzwa ngependulwabo ukuthi ukuya phambili wenza njani.

Angazi ukuthi imbewu enjalo itholakalaphi mara ngiyacabanga ukuthi nawungathintana nomnyango wezobulimi ngephasini langekhenu mhlambe bona bangarhelebha.

Ungawathola emaplasini njengamaplasi aKwaZulu-Natala so.

Ngisutha kugcwale amathumbu swi.

Afumaneka lula khulu ephasini langekhethu ama-avakhado ngombanyana imizi eminengi itjalile iinhlahla zama-avokhado manjesike ayinto etholakala lula.

Uthenge amakonyana mara awukathengi ikunzi awukabali ikunzi, ikunzi ngiyo kostele imithise iinkomezi zikwazi ukuzalana zande.

Mina ngithi koke kuyafana inyama yinyama akunamehluko ungayihlanza nanje uyithengise angiyiboni ikinga.

Iye, ingaba yingozi ebantwini abayidlileko ngombanyana asazi ukuthi iinkomezi zidleni mhlambe zidle izinto ezinamagqiwane ezingabanga ubulwele ebantwini.

Ungazithengela nefuru netswayi elirhrofo ukuthi zilikhothe bese inyama izokuphuma esezingeni eliphezulu.

Eqinisweni kuhlekuhle mina angazi ukuthi unobangelwa yini ukuthi igazeli lijame iinkomezi nazihlinzwe ngesintu.

Ukuzihlinza ngendlela leyo kwenza ukuthi igazeli lingajami enyameni okuyinto efunekako into ehle, so singatjho ukuthi iindlela ozihlinza ngayo iinkomezi inomthelela ekutheni inyama yakhona iphuma ibanjani.

Ngibona ukuthi inyama ingaba

Iye, kubalulekile kuqakatheke khulu ukuthi uzihlukanise zihlale eembhayeni ezihlukeneko ngombanyana yinye nayingagula ikomo ingathelela zoke lezi bese kulimala isibaya soke.

KwaNdebele ePumalanga kula bangazithenga khona khulu iinkomezi.

Ungawathengisela abantu abathengisa imiratha endleleni ngoba kunabomma abathengisa umratha namathambo ngeendleleni ngiyacabanga ukuthi bona ungabathengisela ngentengo engathi iphasi.

Awa, angiboni ukuthi inyama leyo ingathengiseka ngombanyana inyama leyo seyine-trauma ikomo leyo seyihlukumezeke ngokomkhumbulo inyama yakhona ayikazokunambitheka angiboni ukuthi isazakuthengisela.

Iye, zidla ngokwaneleko ngokubona kwami mina awa zidlala zisuthe soloko ziphume ekuseni zizokubuya ntambama awa nokho zidla ngokwaneleko.